Ngwaneso ha o ntsha Life Insurance le rona, ba lelapa la hao ba tla fumana thuso ka potlako. Sena se bolela hore o tlo fumana airtime. Ba tla fumana dijo ebile ba tla e bile ba fumana tshebeletso ya lepato. Tsena tsohle ke mahala hobane o ntso patala Life Insurance. Mme ka mora hore tshebeletso ya lepato e fete, ba tla dula ba ntse ba fumana dijo ka tlung for dikgwedi tse kabang tse tharo. Mme sena se tla isa hape hore ha ditjhelete tsa bana ba hao le ba lelapa di tswa, ba tla fumana kabelo ya bona ka tshwanelo.

E ka nnete, matsatsing a ha jwale, mekgwa ena e metjha ya taolo ya ditjhelete e bebofaditse tsela eo batho ba laolang tjhelete ya bona. Sena se bolela hore o ka founa fela wa thusahala mohaleng. Hape o ka kena marangrang wa lokela wa lokela ho sheba hore dintho tsa hao tsa ditjhelete di eme jwang ebile o batla o nka qeto efeng ka tsa ditjhelete tsa hao.

Ke bona setokofele se bobebe ho batho ba ele horeng ba tsofetseng e le sa ho abelana dijo. Mme sena se bolela hore selemo ho ya ho fela ba lokela ho ntsha tjhelete e itseng. Mme ha selemo se fela ke moo hee ba tla bona hore ba lo reka dijo tse tla abela mafelo a selemo le ho isa maqalong a selemo hore ho se ke ba le ha ha ba le tlhokeho ya dijo.

Ngwaneso ha jwale banka e ka se kgone ho o fa karete ya ho reka ka sekoloto empa ke tlo ho ofa mabaka a itseng. La pele ke hore ha ona rekoto e ntle ya ho ho nka sekoloto, mme sena se bakwa ke hore o na le dikoloto tse ngata tse fapafapaneng tse o ntso o ntso di patala. Labobedi ke hore o lokela hoba le rekoto e ntle ya ho patala dikoloto tse o di nkileng le dintho tse ding tse fapafapaneng. Laboraro ke hore o lokela ho ikamahantsha le credit score ya hao hore nomoro ya hao ha ele ntle, o ka kgona ho nka sekoloto. Jwale ha o ka lokela ho etsa dintho tsena tse ke o jwetsitseng tsona, o tla fumana karete ya ho reka ka sekoloto.

Nka eletsa metswalle hore haeba o batla ho reka se itseng, beha tjhelete e itseng mme o lo e reka ka tjhelete. Ha seng o nke sekoloto hona lebenkeleng leo kapa ho kae. La bobedi, ke hore o se keke wa eba eba o bula dikarete tsa dikoloto dibankeng hobane ha o tlameha hore o patale hore o qete sekoloto sa hao. E tlabe e le mathata mme ba o thibela hore o kwale seo hobane ho bona ke kgwebo. Mme ke nahana tsena tse pedi ke ntho tsa bohlokwa haholo hore re iphumane re sa wele lerabeng la ho kadima tjhelete matjhoniseng a fapafapaneng.

Ha o qeta ho kenya app ena ya banka mohaleng wa hao, o tlameha hore o hle o etse sena tse latelang, kena mohaleng wa hao, kena app-ong ya hao ya mohala. Ebe o etsa PIN eo wena o e tsebang o le mong hore o tle o bule app ya hao. Hao qeta, ikamahantse le hore tjhelete e dula hokae, o patala jwang motho ebile o reka airtime kapa yona data le motlakase jwang? Ha o qeta ho tseba tsena, ikamahantshe le hore hape o kgona ho nka di-statement tsa hao hokae. Ha o tseba tsena tse nne ebe o qetile.

Ngwaneso nka o eletsa hore o nke boleng bo itseng ba bonus ena ya hao, o enke ho lo etsa tse o hlokang ho di etsa bophelong ba hao. Empa ha re nke tjhelete e itseng ho bonus ena ya hao re e kenye ho fixed deposit. Fixed deposit e thusa ka tsena tse latelang. O tla o e kenye ho dikgwedi tse kabang tse itseng tse ananelang wena. Ebe ha o qeta tjhelete ena ya hao ena e tla be e ntse e eketseha kgwedi ka kgwedi ha re sheba interest rate ya rona e re nang le yona bankeng mona. Ebe ha ntse nyoloha jwalo, ka mora dikgwedi tse itseng tse o di kgethileng, e tla be re o fa yona mme wena o tla kgetha hore ebe o batla e kgutlele morao kapa o batla ho e ntsha kaofela.

Nkgono o lokela ho ya mane moo ba reng ke App Store. Ha o fihla mona, batla lebitso la banka ya hao. Ha o qeta e download-ele founung ya hao hao. Ha o qeta o tlo tlameha hore o kenye ID number ya hao, e leng yona nomoro ya hao ya boitsebiso, mme o bo tswela pele o kenya PIN eo wena o tla e sebedisa e tsejwang ke wena. Empa hobane o motho a se a tsofetse, e ngole fatshe bukaneng ya hao mme o kgone hore ha o e lebetse, o kgone ho hopola. Mme tsena tsohle e tla be le ha o kena bankeng ya hao, o kgone ho patala motho kapa hona ho romela tjhelete ho motho a batlang hore tjhelete a e fumane.